Ee ndi tshi sedza zwithu zwa e-hailing zwa uber na dzi bolt a zwi a zwi tu thembisa ngori kanzhi huvha hu muthu zwawe a kaṋe ha khou reila iyo goloi kana itsho tshiendedzi, zwivha zwi songo to tsireledzea nahone zwi dovha hafhu zwa ḓura zwi a konḓa u swikelelea kha vha kha vhaṋameli vhanzhi mara fhedzi vhaṅwe vhaṋameli vho no shuma zwavhuḓi vha a kone u zwi swikelela ha dovha ha vha na vhaṅwe vhane avha koni u zwi swikelela vha shumisa zwi ṋamelo zwi nonga thekhisi ine u a namela hu vhanzhi wa badela mutengo wa fhasi.

Ndori ndo sedza ndo vhona uri uya nga ha muhumbulo wanga vha reili vha dzi baisigira vha tea u vha na bada yavho nga ngomu dzi ḓoroboni ngauri nga ngomu dzi ḓoroboni ndi hune goloi dzavha dzo tsitsikana zwino u sa reila nga u nga u ḓi londa zwi nga ita uri goloi i thule mureili wa basigira, zwino u itea uri vhareili vha dzi baisigira vha vhe vho tsireledzea vha to itelwa bada yavho ine iyo bada hu gidima baisigira fhadzi

Mihwalo ine nda nga ṱuwa nayo nṋe masi ndi nga ṱuwa na yo vhukavhamabufho musi ndi khou dalela maṅwe mashango ndi zwiambaro zwine ndi ḓo zwiambara musi ni tshi kho tshimbila na musi ni tshi swika kha hayo mashango ane nda kho dalela one, na dovha na tea u ṱuwa na zwithu zwine na ḓo zwi shumisa u ṱamba na zwienda zwaṋu na zwiṅwevho fhedzi nga nnḓani ha zwiḽiwa.

Hai ndi tshi aluwa ndo alulwa ndi tshi ḓivha mavhone a badani u fana na dzi robothoni, ndo alulwa ndi tshi ḓivha uri muvhala wa mutswuku u amba uri ndi tea u ima, wa ṱaḓa kana wa muṱambaṱuwa wa amba uri ndi tea u ḓi lugisela, mudala wa amba uri ndi na ndo lugela uri ndi fhire kana ndi tshimbile.

Ee vha muvhuso u tea u longa tshanḓa kha u ṋetshedza vhaaluwa zweendi musi vha tshi a sibadela ngauri ndi ndi tshi sedza ndi vhona vhaaluwa vha tshi koṋdeliwa u swika sibadela ngauri kanzhi wa wana vha tshi namela zwiendi zwa nnyi na nnyi vhari vha tshi tsa sibadela tshavha tshi kule na bada, zwino ndi vhona u nga ri vhuendi zwiendi zwa muvhuso zwi ḓo thusa kha uri zwi tsitse a vho vhaaluwa getheni ḽa zwibadela zwine vha khou ya wana dzilafho khazwo.

Hai a zwongo fanela uri muthu a reile moḓoro lwa tshifhinga tshilapfhu a sa aweli, ngauri u reila lwa tshifhinga tshilapfhu zwi a netisa zwa dovha hafhu zwa eḓedza zwine zwa sia zwi kho ita dzi khombo dzi badani khulwane, vha dovha hafhu muthu ha ngo tendelwa u pfhuka buroho nga tshifhinga tsha miḓalo nga uri zwi vha zwi songo tsireledzea nga uri buroho i nga ḓi vha yo ḓala muthu a pfhuka nga khani fhedzi maḓi a kunda iyo goloi ine ya kho reila ya fhedza itshi kho kumbiwa.

Uya nga ha mulayo wa fhano Afurika Tshipembe thekhisi i tea u hwala vhathu vha fumiṱhanu ha dovha hafhu hu savhe na muthu o imaho arali vhathu vha fhira fumiṱhanu huvha hu u vunḓa mulayo wa badani zwine zwa fareleliwa kana muthu a a nga farwa.

Tsireledzo vhuponi hashu fhethu ho no ṋameliwa mabisi a iho a huna tsireledzo, ngauri ho ṱanganana ha dovha ha ḓalesa vhathu vhanzhi zwine zwa ṋea zwigevhenga tshifhinga kana tshipiḓa tsha u tswa kana u dzhiela vhaaluwa ndaka yavho na vhaṅwe vhathu.

Tshipirioni tshe ndavha na tsho musi ndo namela basi bisi na mureili waḽo tsho vha tshi si tshavhuḓi ngauri bisi ḽa hone lo vha ḽi so ngo lugela uvha badani, ḽa dovha muri ḽa dovha hafhu ḽavha ḽi khou reiliwa nga nḓila i si ya vhuḓi mureili wa ḽo ovha akho gidima lokalulesaho.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou dalela iṅwe province ndo shumisa tshinamelo tshi nonga thekhisi, fhedziha thekhisi ya hone yo vha yo ḓalesa ya dovha ya hwala mihwalo minzhi, ha dovha hafhu mureili wa thekhisi o vha a tshi khou gidima luvhilo lwo kalulesaho tshifhinga tshi tevhelaho ndo humbula u to tshimbila nga goloi uri ndi kone u sa ṱangana na zwe nda ṱangana nazwo mathomoni.

Musi u khou fara lwendo lu lapfhu u tea u paka zwiambaro zwo linganelaho wa dovha hafhu wa paka zwithu zwa u ḓi ṱhogomela u fana na zwithu zwa u ṱamba maṋo, zwisibe zwa u ṱamba khofheni na zwiṅwevho zwiambaro zwa u dudela arali hu vhuria, ara ngauri u ḓovha u kho tshimbila goloi ya hayani u dovha hafhu wa paka na zwiḽiwa zwine u ḓo tshimbila ukho uḽa nḓilani.

Mvelaphanḓa dzine ndi nga dzi eletshedza kha zwiendedzi zwine zwa shumela vhathu vhahulwane ndi dza uri vha engedze zwiendedzi, vha dovhe hafhu vha ite uri vhathu vhahulwane vha kone u ṋamela izwo zwiendedzi ngauri arali hu si na zwiendedzi zwinzhi vhathu vhahulwane vha ḓi imisa tshifhinga tshilapfhu vho lindela izwo zwiendedzi zwine zwa vha uri a zwo ngo lugela mutakalo wavho.

Ee kereke dzi fanela u ṋetshedzwa masheleni. a u ṋetshedza zwiendedzi kha miraḓo ya vhaaluwa ngauri zwi thusa kha uri vhaaluwa vhanzhi vha kone u swika kerekeni nga tshifhinga nahone vho tsireledzea.

U itela u thivhela migwalabo ya mabisi, vhathu vha vhaṋe vha mabisi vha tea u ita vha tshi engedzela vhashumi vhavho miholo, vha dovha hafhu vha ita vha tshi renga maṅwe mabisi maswa u itela uri vhaṋameli vha sa tambule musi mabasi o tshinyala.

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhareili vha wane vhugudisi ho teaho ha u tikedza na u thusa vhaṋameli vhahulwane ngauri vhareili vha tea u ḓivha uri vha, vha farisa hani vhaṋameli nga maanḓesa vhaṋameli vhahulwane kana vhaaluwa, a vha tei u vha fara sa vhana vhaṱuku nahone vha tea u vha konḓelela.

Hai a thi a thu u vhona thandululo dza tshitshavha dza vhusiku dza vhuendi ha vhupo ha mahayani ha vhaaluwa ngauri vhusiku hu vha hu si na vhuendi mahayani hune hu nga endedza vhaaluwa.

Vhuima dzi thekhisi u ita uri vhaṋameli vha kone u bva hune vha khou ya hone vha swike hune vha khou ya hone nga tshifhinga, zwa dovha hafhu zwa ita mishumo kha vhaṅwe vha vhathu tshitshavhani tshenetsho.

Vhaṋameli vha ṱuṱuwedza edzo thekhisi dzine dza tshimbila badani nga u ṋamela nga vhunzhi, vha dovha hafhu vha tikedza idzo dzi thekhisi, vha dovha hafhu vha tsireledza nga u ita uri dzi dzule dzo kuna.

Zwiga zwo ḓoweleaho zwine zwa sumbedza uri thekhisi a i ngo fanela u tshimbila badani vhu nga wana thekhisi i khou tshimbila i si kha tshiimo tshavhuḓi, thekhisi ya hone ya dovha ya dovha ya vha i si na dzi bambiri dzine dzi ita uri i lugele u tshimbila badani, ya dovha hafhu ya vha i si na mafasiṱere ane zwi vha zwi khombo uri vhaṋameli vha ṋamele.

Zwiendedzi zwa kereke hu nga vha tshiendedzi tshiṅwe na tshiṅwe, hu nga vha moḓoro wa baki, hu nga vha thekhisi, hu nga vha bisi fhedzi ha zwiendedzi zwezwo tewaho kha tshitshavha hu vha hu thekhisi na bisi fhedzi.

Tshenzhemo yavhuḓi ye nda vha nayo na mureili wa thekhisi ndi a uri ndi uri, ndo ri ndi tshi ṋamela thekhisi nda sa lenge, a ntshimbidza zwavhuḓi ha sa khou gidima, nda dovha hafhu nda swika hune nda vha ndi khou ya hone nga tshifhinga.

Khaedu dzine vhalanguli vha mutevhe vha ṱangana nadzo kana vha sedzana nadzo kha mishumo ya, ya ḓuvha na ḓuvha ndi ya musi vha khou wana vhareili vhavhili vha sa khou anḓana kana u hone mureili wa thekhisi a sa khou anḓana na muṋameli. Ndi vhone vhane vha tea u tandulula idzo thaidzo kana vhasidzana hedzo khaedu.

Zwiendedzi zwa kerekeni ndi zwa ndeme kha miraḓo ya vhaaluwa vha tshivhidzo ngauri zwi kho, zwi ita uri zwi kone u swikelelea uri vha kone u ṋamela izwo zwiendedzi. Zwa dovha hafhu zwa vha, zwa vha tsitsa getheni ḽa kereke, zwine zwi dovha hafhu zwa vha humisela tsinisa na hune vha dzula hone musi kereke yo no bva.

Zwine kereke yanga ya ita u itela u vhona uri zwiendedzi zwo tsireledzea, ndi musi vho ḓisa tshiendedzi tshine tshi kha tshiimo tshavhuḓi. Tshinee hafhu ndi tshiendedzi tshine mualuwa muṅwe na muṅwe a nga kona u tshi ṋamela a songo huvhala. Sa tsumbo, kereke i nga si ḓise goloi ya baki ngauri vhaaluwa vha nga si kone u i ṋamela.

Nṋe thi thu vhuya nda ḓiwana ndi vhuima zwikepe kana ndo ṋamela bufho.

U hwala nga nḓila yo kalulaho zwa dzi thekhisi na zwi mini basi zwi vhanga dzikhombo hanefha dzi badani zwa dovha zwa vhea vhaṋameli khomboni. U itela u thivhela izwo zwithu maṱhirafiki a tea u ima badani a thivha dzi goloi dzine dzo hwala nga nḓila yo kalulaho.

Ndi pfha ndi songo takala naluthihi ngori sa vhunga mutengo wa peṱirolo wo tsa na mutengo wa thekhisi u tea u tsa.

O yo muthu ane ha ngo badela tshelede yo fhelelaho u teya u ntsha tshelede yawe iṅwe hu itela uri tshelede yawe i ḓo kona u swika.

Ndi pfha ndi songo fariwa zwavhuḓi ngauri sa mureili ndi tshi ṋamela u na vhuḓifhinduleli ha u ntsitsa hune nda kho tea uya hone. Zwino a tshi vho ntsitsa hune nṋe a thi khoya hone kana a sa swike hune ha khou ya hone hune nṋe nda khoya hone, u vha a songo tsha mpfhara zwavhuḓi.

U ya nga ha muhumbulo wanga ndi vhona u nga ri vhareili vha thekhisi dza mahayani na vha dzi ḓoroboni a vho ngo fhambana. Ngori vhoṱhe vha shuma nga vhathu vhathihi nahone vha ita zwithu zwithihi.

Ndi vhona u nga ri vhareili vhareili vha tea u ḓi rengela zwiḽiwa nga tshelede ine vha i wana musi vha tshi badelisa vhaṋameli. Ngauri ndi zwa ndeme uri mureili a tshireila a vhe o fura u itela uri a ḓo kona u reila zwavhuḓi.

Ndi ḓipfa ndi songo takala ngauri luvhilo lwo kalulaho lu nga vhanga khombo ine ya fhedza i tshi khou dzhia matshilo a vhathu.

Musi ri tshi ya mushumoni ari ṱangani na khaedu ngauri nga matsheloni azwi to vha khombekhombe uri uyo ṋamele thekhisi kana u lindele thekhisi taxi rank.

Vhuponi hashu azwi tuvha khombekhombe nga matsheloni uri uyo u ṋamele thekhisi thekhisi rank. Kana u ṋamela uye u lindela thekhisi i tshi takuwa unga kha ḓi namela thekhisi huṅwe na huṅwe tenda uri thekhisi yo vha i khou ya hune wa khou ya hone. Zwiṅwe zwithu zwi kho itelwa uri hu ḓo kona u swika mushumoni ya hu tshe na tshifhinga.

Mutengo wa mapfura wo ita uri ndi ye mushumoni nga basi ndo to renga thikhithi ya basi ya ṅwedzi. Nda litsha u ṱuwa nga goloi ngauri ndo vha ndi khou nyanga u vhulunga maṅwe masheleni sa vhunga mapfura o vha a khou ḓura.

Zwine ndasa zwi takalela musi ndi khou shumisa tshiṋamelo tsha train ndi uri a hu ngo tsireledzea afho hune ṱireini dza tsitsa hone ho ḓalesa u dzi mbava.

Ndi vhona u nga ri vha dzhia tshila tshifhinga tshilapfu u lugisa ngauri vha vha vha sathu tovha na badzhethe i ne ya nga lugisa ezwo zwo tshinyaho. Kana vha vha tshi vho lindela zwiṅwe zwishumiswa zwine vha nga zwi shumisa u itela u lugisa hafho afho ho tshinyadzwaho.

Vhalanguli vha zwidimela vha nga ita uri zwidimela hetsho tshi khou tshimbila nga tshifhinga. Nahone tshi kho gidima nga luvhilo lwo tendelwaho hu itela uri tshi kone u tshimbila nga tshifhinga.

Uri hu kone u thivhelwa tshivhalo tsha vhathu vho ḓalesaho nga ngomu zwidimelani. Hu tea u engedziwa zwidimela ha dovha ha fhiwa mulayo wa uri tshidimela tsha ḓala ahu tsha tea u ṋamela vhaṅwe vhathu.

Ee ndi vhona ungari u vha hone havho zwi a ṱoḓea ngauri zwi thusa kha uri vhathu vha sa fhure kana vha sa ite u vhumbava. Zwine zwa sia zwi kho ita uri muṅwe na muṅwe a badele u itela uri a ḓo kona u shumisa etsho tshidimela.

A zwo ngo leluwa uri vhaaluwa vha shumise dzi e hailing sa vhunga hu thekhinoḽodzhi ntswa ine vhaaluwa a vhathu i pfhesesa.

Mutengo wa uber u nṱha ri tshi u fhambanyisa na wa thekhisi fhedziha. Uber u nga namela vhathu vhaṋa mara u badela mutengo a muthihi ya dovha hafhu ya vha yone ine ya ṱavhanyedzesa u u isa hune wa kho tea uya hone.